Dumelang. Dikgetho tseo re nang le tsona bankeng ena ha ebe o batla ho tsetela tjhelete ya hao account-ong e tswala e phahameng ya hore o behe tjhelete o beha tjhelete lemo tse leshome le metso e mehlano ka peresente tse nne ka kgwedi. E nngwe hape ya dikgetho tseo re nang le tsona ya ho beha tjhelete dilemo tse mashome a mabedi ka peresente tse tharo ka kgwedi.

Dumelang. Ke utlwile ke sa utlwisise ka ntho tsena tsa di-life cover. Ke ne ke batla ho tseba hore na, a na e sebetsa ka tsela e jwang? Le hore ke metjha e feng e tlamehang ke e latele hore ke be le life cover? Hape ke utlwa batho ba o tlo fumana tjhelete e ngata, jwale ke batla ho utlwisisa hore tjhelete ena e ngata o e fumana ha o etsahetseng? Le hore oe fumane o tlameha ho etsa jwang?

Ee, kgale ke le mashonisa. Ke a tseba hore ka nako tse ding batho ba hlahelwa ke mathata a etsang hore ba seke ba kgona ho patala dikoloto tsa bona, jwale ke a utlwisisa. Ke ka hoo ke reng ho wena, ke o fa nako ya hore o etse ntho tsa hao. Empa ke kopa mohlang o nang le yona tjhelete oe patale hobane ke a bona hore hona jwale ha o kgonehe.

Dumelang. Ke ne ke botsa hore na jwale App e sebetsa jwang ho romela tjhelete? Hobane ke ne ke tlwaetse ho romela malome wa ka tjhelete ha bobebe empa hona jwale ke fumana dintho di fetohile. Ha ke sa kgona le ho bona tshebetso tse ding jwalo ka ho reka motlakase le moya. Ke ne ke kopa thuso.

Ke kopa tshwarelo ka hore ha ke kgone ho patala sekoloto sa hao empa ke a o tshepisa hore mohlang tjhelete e leng teng, ke tlo e patala. Hona jwale ke hlahetswe ke mathata a etsang le hore ke se ke ka kgona hoba le tjhelete hohang.

Ha ebe ho hlaha lefu ka lapeng tshwanetse o be le nakonyana eo o tlamehang ho e ema pele o ka etsa kopo tsa ditjhelete. Ntho e etsang hore o be le nako eo o tlamehang ho e ema ke hoba, tlameha re etse bonnete ba hore dipampiri tsohle di nepahetse, ditokomana tsohle di lokile le tjhelete tlameha hore e lokiswe hantle.

Seo ba lelapa la hao ba tla se fumanang ha se o hlokahetse, ke tjhelete ya ho pata mofu le tjhelete eo ba tlo e fumanang hape kamora moo. Se seng se ba tlo se fumanang ke moya wa ho lokisetsa tsohle tsa mafu, le dikoloi tse tlo thusang ka ho pata mofu, le dijo le tse ding tse bohlokwa tsa lefu.

Nka se ikutlwe hantle ka ho rekisa koloi ya ka ya pele. Hobane koloi ena ke yona e na hlaisitseng moo ke leng teng kajeno. Koloi ena e nghopotsa tsela tse thata tseo ke di tsamaileng. Ngopotsa le hore motho o tlameha a ikokobetse hore a be seo a batlang ho ba sona.

Ke hlokometse hore insurance-e e nkile makgolo a mane account-ong ya ka. Jwale, ke ne ke batla ho utlwisisa hore ke ka hobaneng o nkile tjhelete e fetang tekano hobane nna ke tseba ho nkuwa makgolo a mararo? Ka hoo, ke sa utlwisising hobaneng kgweding ena ho nkuwe makgolo a mane. Ke kopa tlhakiso.

Nkeke ka dumella seo Mosuwehlooho a se buang hore ke mo romele mohaleng wa hae bong hobane a ka etsa botsotsi kapa a nka tjhelete. Ke ka hoo nka etsang ka bo hohlehohle hore ke e romele mohaleng wa sekolo.